Loko hi languta swimilana swo fana na ti-lettuce swimilana swo fana na xipinachi swimilana swo fana na mavele mavele loko ni va vula hi mavele ni va ni kha ni vulavula hi leswi vitaniwaka swifaki i swimilana leswi kotaka ku ku hanya hi nkarhi luwa wa mpfula hikuva swi na timitsu letiya to nava se timintsu letiya to nava ti kota ku khoma mati mo talo loko ku ri na mpfula ta swi kota ku hanya laha ku nga na laha ku nga tala mati se timitsu letiya ti pfuna ngopfu ka ku khoma mati se i swimilana leswi hi fa hi swi tekela enhlokweni nkarhi luwa wa mpfula hikuva ha swi tiva ku timintsu ta kona ti ta kuma mati hambi hi movha mali yo talaka njhani hambi ku ri na leswi va swi vitanaka flood se swimilana swi fa hi swi languta ngo enhlokweni because i kuma na ntshovelo wa le henhla hi nkarhi luwa na hi nkarhi wa ntshovelo.

Going forward swimilana swo fana na matamatisi swimilana swo fana na ti-lettuce swimilana swo fana na swipinachi swimilana swo fana na mavele i swin'wana swa leswi loko ku ri na mpfula or nguva leyi ya mpfula hi fanele ku va hi swi byala so swi tirha ngopfu swimilana leswiya hi swona i kuma ntshovelo wa le henhla hikuva swi na ti swi na swi na leswi hi swi vitanaku timintsu timintsu ta kona ti lehini ti kota ku khoma mati lama mo talo leswaku ti nga kota ku survivor ta swi kota ku survivor swimilana swa vona swa survivor hikuva swi khoma mati mo tala hi nkarhi luwani so loko swi ri tano i swimilana leswi hi fane hi swi tekela enhlokweni hi nguva leyi ya ya ya nkarhi wa mpfula.

Hi guva ya ximumu swilo leswi nga kotaka ku swi byala i swilo swo fana na mihlata hi ku mihlata ya swi kota ku kondzelela dyambu se yi kota ku hanya laha ku nga na dyambu i swilo leswi swi tshamaka a hansi ka misava se loko ku kha ku hisa swi kumeka kumbe swi swi swi tswaleka hi ku tala xin'wanyana ndzi nga kotaka ku swi byala hi nkarhi wa xixika i swilo swo fana na swipinachi swipinachi swa swi kota ku khomelela kotaka ku swi byala na swivangelo swa kona.

Mintungu yo fana na mukhuhlwani yi endla leswaku swinyenyani swa hina swi hatla swi fa swi nga ze swi fika nkarhi wo swi endla matandza se loko swi nga siveriwa swilo swo fana na sweswo swi endla leswaku u ta ku production kumbe mbuyelo wu va a hansi eka tikhampani leti endlaka matandza se swilo swo fana na sweswo i swilo leswi swi nga ku onheni ka ka mbuyelo wa matandza eka tikhampani to tala tala.

Van'wamapurasi loko va kha va hlawula tihomu ta nyama leswaku va ta fuwa evurimini bya mabindzu va fanele ku languta malembe ya tihomu va languta na leswi hi swi vitanaka breeding ku i muxaka muni wa tihomu wu kurisa ku yini hi fa hi languta kwalano swilo sweswo hi fane hi swi languta kwini tlula hi swi tekelaka enhlokweni before hi fuwa nyama.

Tihomu leti hi ti fuweke hi fanele ku make sure kumbe hi tiyisisa leswaku hi ti phamela kahle ku ti phamela kahle i ku hi nga endla leswo hi kota ku ti xavela swakudya swo fana na hi make sure leswaku hi tlhela hi endla leswi swi vitaniwaku ku hi ti chelela mati mati lama baseke hi mikarhi hinkwayo so loko ti karhi ti dya hi ndlela yaleyo ti kuma vutshunguri vutshunguri hi lebyi hi nga kotaka ku ta na na murhi hi ti tlhavela va hi kha hi ti sivela eka ntungo wa mavabyi mo hambanahambana.

Tihomu leti ti hi ndlelaka masi ho fanele ku va hi ti nyika swakudya leswi nga na protein hi ti nyika swakudya leswi nga na fiber hi tlhela hi ti nyika mati mo tengo hi mikarhi hinkwayo hi tlhela hi ti nyika na space ti tshama laha ku pfulekeke ku nghenaku moya so ti tshama ti hlayisekile mikarhi hinkwayo.

Tihomu ho fanele ku va hi ti nyika swakudya leswi nga na protein hi ti nyika swakudya leswi nga na fiber swakudya sweswo swi endla leswaku homu yi va na matimba kumbe yi va na vuswikoti byo yi kota ku produce a masi se xin'wanyana lexi hi faneleke ku xi endla i ku hi make sure le ta ku ti kuma mati lama tengeke mati lama tengeke hi mikarhi hinkwayo lama nga basa leswaku ti ta kota ku va na production ya kahle ya masi. Swin'wanyana i ku va hi ti nyika space ndhawu laha ti tshamaka kona leswi vitaniwaka background xilungu laha ti tshamaka kona a ti tshami laha ku nghenaku moya ti tshama ti ri healthy hi tlhela hi ti nyika vutshunguri bya le henhla hi mikarhi hinkwayo ku sivelasivela mintunguntungu leyi nga talatala leyi endlaka leswaku tihomu ti vabya se sweswo swi ta endla leswaku productivity ya hina ya masi yi va ya xiyimo xa le henhla.

Ku va van'wamapurasi va va vakhomi tihomu leti to hambanahambana hi hi ti season leti to hambanahambana swi pfuna hileswaku loko ku ri ka ni homu ya swi kota ku produce masi ya swi kota ku produce nyama hi nkarhi wun'we leswi swi nyika nwanamapurasi advantage yo swi tiva ta ku sweswiwani hi mikarhi hinkwayo leswi i va a ri na swona a nge xoti nchumu ku nga vi liya swo huma mi swi tiva ku loko ku ri ka ni yi produce masi ntsena nkarhi wolowo a hi nkarhi wa nyama so a nge swi koti ku va a kha a a xavisa masi kumbe a xavisa na nyama nkarhi wa one se loko swilo swi swi ri hi ndlela leyiwani u kota ku produce a masi yin'wana ya swi kota ku produce yini nyama hi nkarhi wun'we se leswi endlaka ku business ra yena ri tshama ri ri emahlweni ku nga vi na laha a kayiveriwa hi swin'wanyani.

Ku hambana eka vulawuri bya tinyimpfu loko swi ta ka ku va ti kha ti wu wun'wanyani ti kota ku humelerisa nyama tin'wani ti kota ku humelerisa leswi mi swi vitanaka wool i manyikelo ya tona ya swakudya. Swakudya leswiwani hi fa hi languta ta ku ti kula ku fika kwihi hi languta ta ku hi swihi swakudya leswi hi fa hi ti nyika leti ti hi swi tiva ku ta ku letiwani ti ta hi humesela wulu ivi hi swi tiva ta ku swakudya leti ta leswi swa nyama ti va ti nyikiwa swakudya so ku va malawulele ya kona i mhaka ya i ya leswi hi swi vitanaka ku feed-a ku feed-a kumbe ku dyisa i madyisa tlhelo ya tona or maphamelo ya tona ya swakudya swi fanele ku va swi kha swi hambana kwalano.

Ku na vanhu lava vitaniwaka vanhu lava va vitaniwaka i vanhu lava va nga kotaka ku hi pfuna leswaku hi swi tiva ta ku tinyimpfu leti ti nga khomiwa hi switsotswana va nga ti-treat-a njhani or va nga swi herisa ku yini so ho fanele ku va hi ri kusuhi na vona vanhu valava hi swi tiva ku loko ku ri ka ti fika ka xiyimo lexi ti nga ri ku vabyeni hi na vanhu va so hi va vitana va va kusuhi na hina va hi kota ku hi horisela tona.

Ku na vanhu lava vitaniwaka ti-venatarian, ti-venetarian i vanhu lava va swi tivaka ku ta ku swiharhi loko swi kha swi vabya swi tshungurisiwa ku yini so loko ho va yi ri kusuhi na vona vanhu valava va nga kota ku hi pfuna va tlhela va kota ku make sure ku tinyimpfu leti ti nga khumbiwa hi switsotswani a ti tekiwa ti yisiwa esayitini ti tshama ti ri toxe na leti to ka ti nga se khumbiwaka ti tshama ti ri toxe ivi leti ti nga khumbiwa hi switsotswani va swi tiva leswaku va ta ti horisisa ku yini or va ta deal-a njhani na tona ku va va kota ku make sure ta switsotswana leswi nga ti khumba tinyimpfu swa suka eka tona so hi ndlela yaleyo hi nga kota ku kuma vutshunguri byo herisa switsotswana eka tinyimpfu hikuva hi ri kusuhi na vanhu lava hi va vitanaka .

Tinguluve loko u tikumela swakudya leswi vitaniwaka pig growth hi xilungu u tlhela u ti chelela mati hi masiku hinkwawo tona ti ta kula hi ku hatliso.

Tinguluve lo ku ti kumela swakudya leswi vitanaka pig growth pig growth yi endla leswaku loko ti dya yona ti kula hi ku hatlisa. Tinguluve loko u kha u ti nyika mati hi masiku hinkwawo ti kula hi ku hatlisa swakudya sweswo loko swi katsanile swi endla leswaku tinguluve ti kula hi ku hatlisa na loko u ti nyika swakudya swo fana na makoko u ti nyika swakudya swo fana na matluka ya tikhavichi swipinachi swa khale tinguluve ti kula hi ku hatlisa ti tshama ndhawu leyi ku nga basa so swakudya swo fana na leswi ni swi vulaka ku ni nge i pig growth kumbe swin'wanyani va swi vitanaka pig chop hi xilungu naswona loko ti kha ti kuma swakudya swo fana na sweswo ti endla leswaku ti hatla ti kula hi ku hatlisa ti kha ti nwa mati masiku hinkwawo u ta vona loko u kha u ti nyika swakudya sweswo ti kha ti kula hi ku hatlisa swi nge zi swi teka nkarhi wo leha ku fika kwihi ku ta ku se tiva nyama loko ku ke ni u le ku ndleni ka business ya nyama.

Loko swi ta ka ku fuwa tinguluve xilo xo biha i ku loko ku fuwa tinguluve u tiveki laha kusuhi na laha ku tshamaka vanhu loko mi kuma ku maybe purasi ra kona ri laha ku tshamaka vanhu so vanhu vo tala va rhandza ku ku rila ngopfu hi risema leri humaka ka ka xivala xa tinguluve mara sweswo hi nga kota ku swi swi swi swi control-a loko hi kota ku tlilina swivala swa hina so vanhu vo tala loko va rila hi tinguluve va rila ngopfu hi mhaka yeleyo ya i ya ku va ku kha ku huma risema.

Loko swi ta ka vubihi vubihi bya ku fuwa tinguluve hi loko xi vala xi ri kusuhi na laha ku tshamaka vanhu so loko swi ri ka laha ku tshamaka vanhu so vanhu va rila ngopfu hi risema leri humaka ngopfu eka xibalo xa tinguluve mara vukahle bya swona hileswaku tinguluve u nge ti fuwi nkarhi wo leha kumbe lembe ti nga za ti kula tinguluve ti lava tin'hweti ku va ti kula so i business ra kahle leswaku u nga kota ku ta ku xavisa nyama ya kona u endla mali hi xihatla i vusaseki bya swona kambe loko naswona leswi ni nga i vubihi loko laha ti tshamaka kona ku karhi ku tliniwa hi mikarhi hinkwayo so swi endla leswaku swi nga swi nga affect-i ngopfu vanhu vubihi lebyiwani se hi ndlela yaleyo swi va the way.

Loko hi languta exikarhi ka nyimpfu na mbuti mbuti loko hi yi pimanisa na nyimpfu ti hambana hi ku nyimpfu ya hava timhondzo hi tiva na timhondzo na loko hi languta i leswi hi swi vitanaku skin swi hambanile nyimpfu yi fuwile ku tlula mbuti.

Loko swi ta ka tihuku leti timbirhi leto byamela matandza na leyin'wani yi xavisiwaka for nyama mina a ndzi ta tsakela ku xavisa tihuku leti byamelaka matandza leswaku ndzi kota ku xavisa matandza ya kona ndzi tlhela ndzi xavisa na tona se a ndzi ta vuyeriwa a ka mbirhi eka tona leto byamela matandza.

Loko swi ta ka tihuku leti timbirhi leti ti byamelaka matandza na huku leyi va yi xavisaka for tinyama mina loko a ku ri mina a ndzi ta tsakela ku xavisa tihuku leti byamelaka matandza hi ku leti byamelaka matandza a ndzi ta vuyeriwa kambirhi a ndzi ta kota ku xavisa nyama ya tona ni tlhela ni xavisa na matandza ma kona se letiya tin'wanyani a ni nga ta ti tekela enhlokweni hikuva tona i vuyeriwa kan'we ku va u xavisa nyama swi vheta swi va swi herile kambe ka letin'wanyani loko wo va u kha u xavise nyama ya tona u xavisa na matandza se u va u kha u vuyeriwa kambirhi so leswi swi a swi ta endla leswaku business ya wena yi kula u kota ku u nghenisa mali hi ku hatlisa so loko mali yi kha yi nghena swi endla leswaku business yi kula u kota ku kurisa na u swi tiva ta ku engetela kwihi i tshika kwihi.

Ku va misava ya hina yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle tanihi vamapurasi lexi hi nga kotaka ku xi endla i ku va hi tirhisa swilo swo fana na vo manyoro ku va hi tirhisa swilo swo fana na ti-fertilizer ku va hi kha hi vona ku misava leyiwani hi nkarhi hinkwawo hi tshama hi kha hi chela swisweswo leswaku hi ta tshama yi nonile i swin'wana swa leswi hi nga fanela ku va hi kha hi swi tirhisa ku misava ya hina yi tshama yi nonile hi tshama hi kha hi rima hi tshama hi kha hi tsuvulela leswi hi vonaka ingaku hi swona swi nga ta ni langutaka swimilana swa hina swi nga mili kahle a tlhelo ka misava ya hina.

Khale loko ku sengiwa homu a ku tekiwa swijarhani homu yi bohiwa na murhi ivi yi sungula ku sengiwa va karhi va kangetela hi swijarani.

Huku loko u lava ku yi hluva masiva u fanele u rhanga u yi velekela mati then kutani u kota ku yi hoxa hinkwayo laha matini mo hisa ivi u kota ku sungula ku yi hluva.

Masi eka miri wa munhu ma pfuna leswo tiyisa marhambu, ma tiyisa matinu. Loko swi tlhela swi ta eka vana ma tiyisa matinu ya vana leswaku va kula va ri na marhambu lama tiyeleke.

A ku nga ri ntiyiso hi ku xilo xi kulukumba loko munhu a karhi a lava ku dlaya homu i ku va a yi dlaya hi ndlela leyi a kotaka hi yona, xi xikulu i ku va a ti sivelela eka khombo leri nga na yona, ku mhaka ya mampela i ku va yi kota ku va yi bohiwile yi nga koti ku nyumbula loko yi kha yi dlayiwa.

Hakanyingi vanhu lava hi kumaka ku hi vona va yevulaka nhlonge ya swifuwo hi lava mi kumaku vo tala hi lava va nga dlaya kumbe lava va lavaka ku tirhisa dzovo rero ku endla swin'wanyana ku fana na ku vamba tingoma.

Loko swi ta ka nyama ya xiharhi loko xi dlayiwa ku ku susiwa mavoya i mhaka ya ku ha swi tiva ku ta ku mavoya, tisiva madzovo hambi ho swi sweka a swi vupfi leswi vupfaku i nyama na le swa le ndzeni leswi dyiwaka.

Manyoro ma pfuneta ku va ma fuwisa misava leswaku yi nona yi khoma mati na swimilana leswi byariwaka ehenhla ka swona, swi va ku ri swimilana leswi hanyake kahle swi nga affect-iwi hi ku cinca ka maxelo.

Mbuyelo wa nkarhi wo leha ka tikhemikhali i mhaka ya ku manyoro ma swi kota leswaku hi nga kota ku tsuvula ximilani eka misava leyi a hi cheli swimilani, mi kuma ku ha swi teka swimilana sweswo hi nge tlheli hi byala swin'wanyana swimilana ehenhla ka manyoro malamaya swi kula ku fana na leswi swi nga tshoveriwa.

Loko ndzo va ndzi ri murimi ndzi fanele ku teka xiboho loko ndzi anakanyile eka tikhemikhali na manyoro lama ma endliweke kaya, ni nga lava ku tirhisa tikhemikhali hi mhaka ya ku tikhemikhali to tala ti kota no no susa swilo leswi swi dyaka swimilani, kambe letiya tin'wanyani manyoro mo nonisa misava ntsena a ma swi koti ku sirhelela swimilani eka switsotswi kumbe swin'wanyana leswi kotaka ku dya swimilana.

Vanhu lava va nga na swivandla va nga kota ku teka vulongo ku nga khataleki ku i vulongo bya yini vulongo bya tihomu, vulongo bya timbuti vulongo bya tinguluve va nga tirhisa byona ku endla manyoro a kaya.

Swi nga ka swi nga ndzi khomi kahle hi mhaka ya ku loko ndzi tirhisa manyoro ya tikhemikhali i manyoro lama nonisaka misava. I manyoro lama kotaka na ku dlaya switsotswi leswi dyaka swimilana swa hina se ni nga ka ndzi nga titwi kahle loko no twa sweswo manyoro lamaya ma tikhemikhali ma herisiwile, hi mhaka ya ku loko hi languta manyoro lama man'wanyana lama misava leswaku swimilana swi kula eka ndhawu leyi misava yi noneke kambe loko ku ri na switsotswi leswi vitaniwaka ti pesticides a ma swi koti ku swi dlaya.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti pfuna hi ndlela leyiwani hi mhaka ya ku swi endla leswaku swilo swa vona swi nga fi swa ha ri swintsongo hi ku switsotswana swi dlaya swimilana swa ha ri swintsongo, ende loko swimilana swi dlayiwa swa ha ri swintsongo swi endla leswaku van'wamapurasi lava va nga endla swimilana swa vona va nga ha kumi nhlayo ya swimilana swa vona hi ku hetiseka hi ku swin'wana swi tava swi file swi heti hi switsotswana.

Tikhemikhali leto dlaya switsotswana ti na mbuyelo wo biha hi ndlela leyiwani eka mbangu, ta swi kota leswaku ti thyakisa ti thyakisa laha ku nga byariwa swimilani ta swi kota leswaku ti kota ku thyakisa hi ndlela yeleyo swi endla leswaku na vanhu lavan'wana na vanhu kumbe swilo kumbe swiharhi swin'wana loko swo kota ku fika ti dyaka lahaya swi nga lova.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tirhisa tikhemikhali letiwani hi ku pimanyeta hi mhaka ya ku loko hi ti tirhisa hi nga ri na swiletelo swo hi ti-control njhani kumbe hi ti pimisa ku yini, swi hetelela swi endla leswaku swi affect na van'wanyana vanhu. Swi affect na swiharhi swin'wanyana. So ni nga va tsundzuxa ku va va swi tirhisa va kha va tiva na natirhelo ya tona na ku swi tirha kwihi loko swi te yini na ku va hi hi sirhelela na vanhu van'wanyana lava vo ka va nga ri ku tirhiseni ku va kota ku tiva ku ti tirha njhani.

Loko van'wamapurasi vo tsandzeka ku dlaya switsotswani hi tikhemikhali ku nga va kumbe va nga pfumala mbuyelo eka leswi va swi byaleke, ku kota loko vo va va byale tikhavichi kumbe ta eighty swi nga va tsandza ku va kuma tikhavichi ta eighty loko switsotswana swi karhi swi ri busy na tikhavichi ta vona.

Swiphiqo leswikulu swa mbangu leswi vangiwaka hi ku tirhisiwa ngopfu ka tikhemikhali ta vurimi hi leswi hi xilungu swi vitanaku eglobal warming ka green house gases. Swilo leswiwani swi endla leswaku ku va na ku cinca ka maxelo loko ku ri June mi hlamula ku tala mpfula loko ku ri ximumu mo mi hlamala ku titimela.

Ku va vana va kota ku twisisa ku ta ku swilo leswi swi tirhisiwa njhani swi lava ni tshama hansi na vona ndzi va vonisa ku ta ku swi tirhisa ku yini, ende swi na switandzhaku swihi loko swi ta ka mati, loko swi ta ka swifuwo na loko swi ta ni le ka misava ni va kombisa matirhiselo ya swona hikuva ka hi nga swi tati kumbexani hi swi tsongahata laha swi faneleke ku va swi tsongahatiwa hi karhi hi katsakatsa na manyoro. Manyoro ni vula lama mo endliwa hi swilo swo fana na na na swilo swa tidonki vulongo bya tidonki, vulongo bya tihuku hinkwaswo swa swoleswiya.

Loko vo cincela eka vurimi lebyi nga khumbeki ntumbuluko swi ta endla leswaku leswi va nga ta ka va swi byala swi va leswintsongo hi minkarhi leyi hinkwayo.

I mhaka ya ku misava ya masiku lama a ya ha nonangi, ende ku va va ti tshega hi tikhemikhali va lava ku humesa swakudya swa nhlayo ya le henhla hi minkarhi hinkwayo, na loko swakudya hi karhi hi swi tiva ku ku na nkarhi lowu swakudya swi xotaka kaya mara loko ho tirhisa kumbe method lowu vuriwaka ku humelerisa swakudya hi vunyingi swi endla leswaku nxavo kumbexani va kota ku hi sivela swilo swo fana na ti swakudya.

Loko ndzi ri na purasi lerikulu i ha ka mpela ndzi nga tirhisa tikhemikhali leswaku ndzi ngetela vunyingi bya swimilana swa mina ni ta kota ku kuma khomixini, leswi vitanaka khomixini kumbe mbuyelo wa le henhla loko ndzi karhi ndzi xavisa.

Loko tikhemikhali ti karhi ti durha swintshuxo swin'wana i ku va van'wamapurasi va tirhisa vulongo bya ku fana na tihonci, tinguluve, timbuti, tihomu tihuku leswaku va kota ku ngetela kumbe ku fuwisa misava ya vona.

Loko ni langutile tikhemikhali to tala leti hi nge ti na khombo ti va ti ri na matimba makulu mo dlaya switsotso leswi mi kumaku tin'wanyana tikhemikhali letiya to chipa ta tsandzeka ku swi endla sweswo.

Loko ndzo va ndzi ri mutirhelamfumo ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tirhisa manyoro yo fana na ya timbuti, tihomu, tinguluve na tihuku leswaku va kota ku nonisa misava ya vona.

I ku va hina hi va hi vaakatiko hi swi tiva ku ku na tikhemikhali tin'wanyani ti nga beniwa ku beniwa leswaku ti siveriwa ku tirha. Ho fanele ku va hi swi landzisisa hi hi endla leswi va nge i inspection emapurasini ku tikhemikhali leti ti nga beniwa ti nga ha tirhisiwi.

Hi ta tivisa ku xavisiwa ka vhinyo kambe hi ta sungula hi laha ndzi nga ta va ndzi karhi ndzi byala purasi ra mina leni rivati ku ta va ku ri purasi ra tidiriva leti ri nga ta endal vhinyu a femeni ya mina

Byala swilo swa ku fana na madiriva ni nga byala swilo swa ku fana na tikhavichi, swipinachi, ti-beetroot ti-carrots-o swifaki i swilo leswi swi swi pfumeleliwaku hi maxelo ya le Limpopo naswona i swi leswi swi xaviwaku ngopfu swixavisiwa swo fana na swipinachi so swi kota ku endla leswaku van'wamapurasi va kuma mali yo tala kumbe va kota ku thola na vanhu va endla business hi swona.

Mixaka ya timanga leyi byariwaka ku na leti vitaniwaka timanga na timanga leti vitaniwaka tindluwa kambe mina ni nga lava ku byala timanga timanga hi ku timanga ti byariwa ngopfu na mavele ende loko ti byaleka kahle na mavele so mina ni nga rhandza ku byala timanga na mavele hi nkarhi wun'we hi ku la ku nga na timanga na mavele ti kota ku nyikana support-o na mati ta kota ku share.

Loko ndzi karhi ndzi kayivela mati ndzi nga endla leswaku ndza swi kota ku xava xilo xo fana na jojo jojo tank hi xilungu i swi lexi xi kotaka ku ku ku stora mati se ni nga kota ku xava yona ni karhi loko ku ri ke ni a ni borhangi mati ndzi karhi ndzi maxava va ni tisela wona kha ni chela kwalaya ndzeni ka jojo ndzi swi tiva leswaku tihomu ta mina ti ta tshama ti hlayisekile.

Ku va malume a tlhavela swifuwo swa yena swi ta endla leswaku a swi sivela ka mintunguntungu leyi taka ya ku hambanahambana ya ku vabyisa swifuwo so loko a tlhavela swi ta endla leswaku swi va swi sirhelelekile hikuva swi va .

Ku va vuvabyi ku ri na vuvabyi epurasini no fanela ku va ndzi tiva ku vuvabyi bya njhani vuvabyi byebyo ndzi ya ndzi ya byi kumela murhi lowu ndzi faneleke ku tlhavela vatirhi or ni tlhavela swiharhi swa mina leswaku byi nga hangalaki.

Tanihi xo sungula lexi ni fanele ku va tivisa xona loko va senga masi hikuva loko va kha va senga masi va tirhisa swikotlolo leswi swi baseke naswona va meka sure ta ku masi loko va heta ku ma senga a va ma funungeti hi xi xo karhi ku ta ku ma nga nghena ngheniwi hi tinhongani na swo tala kambe na loko va ma senga va swi ndlisa sweswo loko va kha va ma basisa va ma basisa va ma tirhisela leswi swi vitaniwaku kumbe tigalachana.

Ndzi tshama ndzi vona xifuwo xi sengiwa ndzi se tshama ndzi senga kambe loko ndzi languta loko va kha va senga a va teka xilo xo karhi xo chela masi va karhi va tokotsela mavele lamaya ma kha ma huma masi ende ku sengiwa mbuti or homu a ni vona mbuti yi kha yi sengiwa ende loko yi kha yi sengiwa hi mhaka ya leswaku ya ha ku heta ku beka.

Ku va loko ni kha ndzi xavisa tihuku ndzi fanele ku va ndzi tlhe ndzi va hluvela ndzi ta va byela leswaku ku va ni hluva ndzi va ndzi tinyikile nkarhi wa mina wa ku hluva so hi swo swi nga ta endla ku ta ku ntsengo wu va hehla .

Mbewu ya mina ndzo fanela ku vona leswaku a yi boxeketelaniboxeketelani hi ku yo boxekela a yi mili mi ta kuma yi ndla swo yi bolela kwale ndzeni ka misava kambe ndzo fanela ku ndla leswiya va ngo i ku yi daya hi khemikhali yo karhi leswaku yi nga dyiwi swindozi loko yi karhi yi la ku mila.

Crop rotation yi pfuna eka ku va u tiva leswaku timbewu ta wena ti hlayisekile naswona a ti kotangi ku va ni ti dyiwa hi swindozi hi ku va u rotator crop swi pfuna leswaku ku va na na mbuyelo byinene leswaku u va sure ku ta ku swimilana swa we swi ta huma.

Tanihileswi hi swi tiva ku ta ku maxelo ma nga cinca nkarhi wun'wani na wun'wani sweswiwani masiku lama ku tirhisiwa leswi va swivitanaku ti-green house gases u kota ku sirhelela swa wena swo karhi leswi u swi tivaku ku ta ku leswiwani swi kota ku mila eka maxelo ma so loko ku ke swi rhandza ku hisa wa swi sirhelela leswi kun'wano swi rhandza ku titimela u swi endlisa sweswo hi sweswo.

Ku vulavula ntiyiso loko hi vulavula hi swi leswi hi ku tirha purasini hi leswi hi swi vitanaku ti-hard labour i ntirho lowu vavaku hi ku i munhu loyi u suka ku tirha ngopfu hi mavoko van'wani mi kuma va kha va khelela ende mi hlangana na swo tala emapurasini plus loko mi kha mi swi tiva ta ku mi endla swimilana or yini yi ka nghena swilo swo fana na vo tinyoka ka nghena swilo swa swikokovi so loko mi kuma munhu wa tirha u le ku kheleleni ka malamula van'wanyana mi kuma no va lumiwa hi tinyoka so exi i swi leswi ni nga ta ku ku tirha ku vava.

Ndzi vona swi nga lulamangi ku vatirhi va le mapurasini va tirha vusiku hi ku a mapurasini u kuma na loko ku nga ri na mhaka leyi vitaniwaku va nge i ku rivoni se loko u nga ri na voni a wu koti ku vona ta ku u tirha swi swa njhani so swi endla leswaku u nga hlangana na swikokovi swin'wana swi ku kanganyisa.

Masiku lama ku na leswi va swi vitanaku minimum wage hi hi xilungu se swi sweswo a swa ha tirhi masiku lama hi ku a purasini u le kwihi hi u kuma ntsengo wo karhi lowu vitaniwaku ta ku is no longer a minimum wage so swa pfuna ni sure ku ta ku va kota ku fikelela leswi kumbe swilaveko swa vona vatirhi va le mapurasini.

Eka purasi ra mina ndzi nga navela ku fuwa swilo swo fana na tihonci, tihonci i swilo swin'wanyana swo ka swi nga laveku ku la ku tsutsumisiwa hi minkarhi hinkwayo i swi leswi u kuma no ku swi pfaleriwini ka ndhawu yin'we loko swi pfaleriwe ka ndhawu yin'we swo lava ku nyikiwa mali mati ku clean-iwa la swi tshama kona swi nyikiwa swakudya swi phameriwa hi nkarhi swi ku ya hi sweswo se ni vona nga ta ku ku nge vi ntirho luwa wo la ku chavisa ngopfu ku fana na vo tihomu ni ngo to na hala ku ti yisa ti risiwa ti yisiwa kwihi kwihi so ni vona nga ku na swakudya swa kona phamelo wa kona ku va ku ri wale hansi wa tinguluve so tinguluve hi tona ni nga fanele ndzi ti fuwa so ti nge lavi leswaku ti va tshama ti langutisiwini hi ku ti nga tikuma ti kha ti dya kan'we hi siku kumbe kambirhi u ti phamela nampundzu na namadyambu so swi va swi olove ngopfu eka vatirhi naswona u ti nyika mati u ti clean-ela la ti tshamaka kona sweswo ntse.

Hi ku vonelo ra mina ni vona nga ku like mali leyi va yi holaka yi va yi ri yitsongo hi ku vona va tirha ngopfu ku tlula ku kuma mali leyi va yi ringaneke ku i swilo leswi vitaniwaku ti-hard labour ku tirha matimba ya wena la u swi vona ku na wena wa juluka u helela.

Switirhisiwa leswi a ni ta swi kombela eka n'wamapurasi i ku va la ni tshamaku kona ku fenseriwa nyana ndzi nga tshami ku pfulekini ku langutana na swifuwo la swi nga laya.

Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku va tirha hi minkarhi ya timpfula hi ku hi nkarhi wa timpfula a swi bohi leswaku kumbe swimilani mi nga swi cheleta se sweswo swi mi nyika advantage yo kumbe swi mi nyika leswi advantage yo leswaku a swi bohi ku mi ya mi ya cheleta hi siku rero.

Ndzi vona swi nga fanelangi sweswo hikuva vanhu va le kaya lava va fane va thoriwa va ta va va kha va pfumala mintirho se vanhu lava va ta va kha va hi tekela mintirho se swi kahle ku va hi dyondzisa vanhu va hina ku rima hi va va va twisisa ku ta ku ku rima i yini va va na ntokoto va kota ku na vona ku va vatirha va hakela leswi vitaniwaku xibalo.

Ku ya hi ntirho lowu va wu tirhaku ntsengo lowu ndzi vona leswaku wu va wu ri a hansi hikuva ndzi vurile na le ka yin'wani ya ti-recording kwala ku ta ku ntirho lowuwani wu vitaniwa ti-hard labour la na miri wu tirhaku wu tlhe wu twa ku vava.

Swa laveka leswaku va kuma masiku lama va wisaku ku fana na mugqivela na sonto leswaku na vona loko va vuya va ta vuya va phyuphyile emirini hi ku miri wu va wu kha wu vava loko vatirhi va kha va nga wisi.

Tanihileswi ndzi vuleke ku ku ri ku fana na mapurasi la ku kumaku ku ku endliwa ku byariwa leswi vitaniwaku leswi vitaniwaku ku hi le swa hi le swa malamula ku khandziya ngopfu tinyoka malamuleni ma kuma no rin'wana ra masiku va va va lumiwini hi swo na tinyoka vutomi bya vo byi ri ka byi va byi ri ka nxungeto.